Iyane ibe nzima kuye ke abazali bayana bazive ingathi balahliwe ngabantwana babo, ixesha elinintsi babe ngathi sebeshiyeke bodwa nje ingathi abathandwa.

Ndicinga uba ibaluleke kakhulu yenzeke usapho lonke lukhuseleke kule nto yeCOVID-nineteen kuba ke uba awugonywanga awuyazi uba ungayifumana njani nini okanye ungazinyanga njani kanti ngowuzincede kwangethuba loba uvele uyogonya.

Hayi, ezaa nto zinganceda ngalaa nto kuthiwa zii-mobile clinic zizinto endibona uba zinganceda kakhulu uzisa uncedo ebantwini.

Hayi, utamkhulu wayesebenza emayini ixesha elide wasebenza emayini ixesha elide emgodini ngaphantsi. Ngoku hayi impilo yakhe yaqala kutshintsha nanku ngoku umzimba wakhe sekuqala senengxaki zoba engeva ngelinye xesha yonke indawo akuyo uhlala kwakhe phantsi uvele alale. Kodwa ke wancedwa ngoya kwagqirha waqala wayeka nje emsebenzini ogqiba ke ngoku wafumana iipilisi kwagqirha ehamba ugqirha gqithi.

Abantu abahlala ematyotyombeni bangazinceda ngokuthenga ezaa nto kuthiwa zii-fire extinguishers. Yiyo mna indlela endibona uba bangazinceda ngayo kuba ke le yamatyotyombe indawo yamatyotyombe ikhula mihla nemihla and eyoba wena uzokokha qelele nabanye ayizukwenzeka kuba abantu boyane bayithathe lo mhlaba bokhe nigqibele nisondelelene futhi.

Umyeni angamnceda umfazi wakhe ngokumphumza amgade umphumze ezintweni zasendlini umzekelo ekuphekeni ekuhlambeni izitya. Nomnika kanje ixesha loba naye akhe azimamele abe nguye.

Ndandikhe ndava uba kuthiwa xa utshintsha indlela otya ngayo umzekelo le nto yotya oku kutya kwenziwa zezi-fasti food oku kutshetshayo esingakwaziyo noba kwenziwe ngantoni uphindele uyotya ilantuka ukuyeka okwa kutya uyotya imifino nenyama nje exheliweyo exhelwe ngokwakho okanye kowenu.

Ndingathi mna ndiyakholelwa kwizangoma okanye amagqirha kuba ke khaya ndikhule ekhona and nangoku asekhona amagqirha.

Ukhona umehluko ngoba ngoku uluntu aluwathembi ncam amayeza esintu athemba la mayeza lawo abelungu.

Le nto le inganceda okanye ingasombululwa ngokuba oonesi okanye abongikazi noogqirha bafundiswe isiXhosa esi, ibe lula nje kanjalo.

Amadoda fanuba nje afundiswe ngoba iinto ezinje ziyenzeka bayeke ukuba nenkani. Bayeke uba nenkani nokungafuni ukwamkela isimo esi .

Ewe, ingancedisa kakhulu loo nto kodwa ke enye into abantwana abancinci bayathanda ukubona, bakholwa ngobona nto nje ke leyo esingenoyinceda ngaphandle kokubafundisa siqhubeke sibafundisa nje.

Hayi, ndingalisela yona iyeza kuba ndithembe ndiyawathemba kakhulu amayeza esintu ekuncedeni izifo kuba kudala mos zaba khona ezi zifo qha nje ngoku abantu sebekholwa ngala mayeza .

Kaloku ngeli xesha ngoku apha kunzima ubona iyeza eliyinyaniso and kuba kaloku kukho namaPakistani azenzela awawo amayeza esingawaziyo noba bawenze ngantoni. Ngoku kunyanzelekile uqinisekise uba lilo iyeza elo uthi uyalithenga yenzele ungaguli ungaguli.

Hayi mna zange ndaliva hayi ibali lo mntu awathengayo umthi okanye iyeza lokwehlisa umzimba wazibhaqa ekhulelwe, hayi andiqondi zange ndaliva.

Kaloku ulwaluko lunceda emadodeni ikakhulu ukwenza kuthwa zii-STD nee-STI kakhulu enzele bangazifumani kanjalo nje bayane ke ngesingesi bazichaze bachaze bazicalule kakuhle.

Imiphumela endaye ndayifumana ndaye ndaziva ndinentloko kakhulu ixesha elininzi ndandinentloko engaqhelekanga intloko ebuhlungu.

Mhlobo wam ndiyakuqonda ukuba ungothuka xa usiva ukuba unesifo soxinzelelo lwegazi ngakumbi kuba usengumntu omncinci. Kodwa kufuneka wazi ukuba esi sifo asikhethi ubudala. Abanintsi aba abantu abakwiminyaka yethu nabo basechaphazelweni. kUuba ugqirha ekunika amayeza oko kuthetha ukuba imfuneko yawo ibalulekile ukuze ulawule uxinzelelo lwegazi lakho. Ukuba awuwathathi kungakhokela kwiingxaki ezinzima ezifana nesifo sentliziyo okanye iingxaki zengqondo. Ngoko ke mhlobo wam ndiyakukhuthaza ukuba uyamkele le meko kwaye uthathe amayeza akho ukuze ube sempilweni entle.

Abantu abadala eMzantsi Afrika bahlala bathandabuze ukufuna unyango ngenxa yezizathu ezininzi. Enye yezona zizathu kukuba abaninzi bakholelwa kwiziyobisi zemvelo okanye amaqhuba endaweni yokuthembela kwizibhedlele. Kwakhona kukho uloyiko okanye ungakholelwa kwiinkonzo zempilo ngakumbi kuba ezinye izibhedlele zixakekile kwaye abaninzi abantu abayifumani inkonzo ekhawulezileyo okanye enobubele. Enye ingxaki kungabikho kwemali yokuhamba okanye ukuhlawula amayeza.

Ndicinga ukuba abantu abadala awaxatyaniswanga ngokwaneleyo eMzantsi Afrika abanintsi baphila phantsi kwemiqathango enzima bengafumani unyango olufanelekileyo okanye inkxaso kwezentlalo. Nangona urhulumente enikezela ngepenshini yabantu abadala loo mali ayanele kubomi bemihla ngemihla. Kwaye kwezinye iindawo abantwana babo baya balahla okanye abancedisi. Uluntu kufuneka lubabone njengegolide, balulwazi nolwamava. Kufuneka babekho iinkqubo ezizinzileyo zokubakhathalela kuquka ezempilo ukutya kunye nemfundo eqhubekayo.

Ewe imali yenkamnkam inceda kakhulu abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo kuba bayakwazi ukuhlawula iindleko zokuhamba ukuya esibhedlele ukuthenga amayeza okanye ukwenza uvavanyo oluyimfuneko. Nangona kunjalo imali ayisoloko isonelisa ngakumbi xa kufuneka kuguqulwe nezinye iindleko zasendlini.